Batjha ba re ba bona dithibela pelehi tsa mehleng kapa tsa kgale di sa tshwane tsa hana jwale hobane, mebele ya bona e fetohile nako tseo re phelang ho tsona ha di sa tshwana le tsa pele, le hore dijo tseo re di jang ke tsona tse nang le karolo e kgolo haholo hore dithibela pelehi tsa mehleng ya kgale di sa sebetse. Ke ka hoo o bonang hana jwale ho se ho na le dithibela pelehi tse entsweng ka se-science le se-technology, hona ho bolela hore dithibela pelehi tsa pele ha di sa na matla haholo hobane ha re di sebedise ka mokgo batho ba kgale ba ne ba di sebedisa ka teng, mme sena se etsa hore re se ke ra di nkella hloohong le hore re se ke ra tseba hore ke tse feng ebile di sebetsa jwang. Hape le batho bao ba ne ba di sebedisa kgale, boholo ba bona ha ba sa phela, mme ba bang ba bona ba se ba tsofetse ha ba sa kgona hore ba ka di etsa.

Ho ya ka setso sa rona dintho tse nka di tjhentjhang ho lokisetsa ntatemoholo kapa nkgono wa ka, ke tsela eo ba ne ba phela ka yona. Ke tla tjhentjha bo ho rwalla, ho phehela kantle le hore ho sebeswe mello e etsang mesi haholo ka tlung, mme ke tla lokisetsa hore ba dule ba fumane dijo tse nang le bophelo, dikotla le tse nang le matla. Hona ho tla thusa hore ba fumane bophelo bo bolele, mme ba phele nako e telele mme ho ba isa ngakeng kgafetsa kgafetsa, kgwedi le kgwedi bakeng sa diteko tse phahameng, le hore re kgone ho lekola hore ke malwetse afe a ba nang le ona, ho ba thusa hore ba fumane dipidisi, ba fumane meriana, ho qoba hore malwetse ano a ska ba kgatella.

COVID-19, ke sewa seo ka se fumanang ka mekgwa e latelang. Ho ba mo letshwele le le lengata haholo mme ho petetsane, ho dula moo ho senang moya moo kenang teng moo ho dulang ho kwetswe e le motjheso feela, ho dula hara batho ba bangata, mme matshwao a bontshang hore o na le COVID-19 ke ana a latelang. Lefuba le nkang nako e telele le sa fole, motjheso kapa mohatsela e leng yona fever, ho dula o opuwa ke hlooho, ho dula o kgathetse, ho hloka takatso ya dijo, ditokolo tse bohloko tsa mmele, ho dula o sena boroko ho hlobaela bosiu, ho hatsela, ho tjha, mme hape le ho hloka takatso ya dijo.

Ee ke ile ka botsa hore na ke moya e efe eno, ba ile ba njwetsa hore ke meya ya boloi, meya ya seqetho, ho louwa le hore batho ba o tsamaile dingaka. Mme ke ile ka botsa hore na e tswa kae, boholo ba bona ba la ba re mo re tsamayang teng, re hahlamela meya e sa fapaneng le ho kopana le batho ba fapaneng ba sebedisang meriana ya setso e fapaneng, hona ho ama le rona re sa e sebediseng. Ha nka ka etsa mosebetsi wa moetlo ho balehisa meya eo, empa ke ile ka ya ho ngaka ya setso, mme ya nthusa ke a fumana meriana, ya mphatsa, ya nthusa le ka ho balehisa meya eno e mebe.

Mabaka ke ana a latelang. Lebollo la sepatala le thusa la thabeng ka tshireletso, le ho fokotsa ho kula ha batho, le ho fokotsa hore batho ba tle ba nkile malwetse a fapaneng. Hona hape ho thusa le hore, batho ha ba ya thabeng be be se ba bollotse sepatala ho fokotsa ditshwaetso tseo ba di fumanang ha ba ile thabeng le ho fokotsa mafu ao a hlahang lebollong la thaba.

Ngwana ka Thabiso, ho bohlokwa haholo hore o hlape matsoho a hao kgafetsa kgafetsa ka metsi le sesepa metsotswana e leshome ho isa ho ye leshome le metso e mehlano. Hona ho thusa hore o bolaye dikokwanahloko tse teng matsohong a hao, mme ha o etsa jwalo, ho thusa le hore o fokotse malwetse ao ka fumanang. O tshwanetse ho hlapa matsoho hoseng ha o tsoha, ha o tswa ntlwaneng, pele o e ja, pele o tshwara dijo le pele o etsa eng kapa eng eo e tshwarang ka matsoho a hao, e tlo tshwarwa ke batho ba bang.

Batsamaisi beso ba dikoloi hore re thuse batsofe ba rona ho palama dikoloi tsa rona ka bonolo, ke bona ho ka ba molemo ha re ka leka ho batla dikoloi tse nang le moo ba dulang teng fela, e be di ya ba nyolla, ba kena ka dikoloing. Hape ke bona ho ka ba betere ha re ka batla ditepisi tseo re tla ba behelang tsona kantle menyako ya dikoloi hore ba hate ho tsona ha ba kena dikoloing, hape ke bona ho ka ba molemo ha e ka re ha o tshwanetse ho na le mo ba yang teng, re ba late matlong a bona hore re ba fokoletse ho batla mo makoloi a leng teng le nako eo ba tsamayang ka yona.